Batho ba ka ipatlela dibaka moo ba ka etsang dirapa tsa bona teng, hore ba seke ba sebedisa tjhelete bohlaswa ka ho reka dintho tse sa hlokahaleng tseo ba ka iketsetsang tsona dirapeng tsa bona ba tla qalella ka ho lokisa mobu hore peo e kene mobung hore ba bone hore dirapa di bohlokwa ebile le tjhelete e tla bolokeha.

Ke hore ho be le ditshwantsho tse bontshang hore ha motho a ka etsa tjena a ka hlahelwa ke kotsi e feng, le hore polasing ho be le dintho, tseo batho ba tla di sebedisa ha ba tswile kotsi ka pele.

Molemo wa ho lema ke hore, o tle o kgone ho ba le ntho o e jang le hore tjhelete e bolokehe, hobane o tlabe o lema serapeng sa hao. E seng o ye lebenkeleng, o lo reka.

Ka ha re utlwetse hore ho na le mashodu a utswang dipudi dipolasing tse mabapi, ke ne ke kopa hore re ele hloko, mme re be ngatananngwe. Re sebetseng ha mmoho ho be le ba sebetsang bosiu ho tla kata dipudi le ba sebetsang motsheare ba nne ba kate dipudi hobane mashodu, nako ya bona ke e nngwe le e nngwe, re tlo tshwanela ho sebetsa mmoho.

Mmuso o lokela, ho thusa bo rapolasi, ka thuso ya ditjhelete le ka thuso ya ho kwetlisa ba sebeletsi ba bona ha mmoho le bona bo rapolasi hore na polasi e tshwarwa jwang. Le hore o tshwanetse o be jwang ho basebeletsi ba hao.

Ka ha ho na le moo o tla jalang teng hobane, ho tjhesa jwalo ka Limpopo. Limpopo, ho jalwa dipanana ha mmoho le dilamunu. Ka mona ka Foreisetata ho jalwa meroho, le mekopu hobane ke yona e loketseng sebaka seo.

Moroho re a o bedisa ha re qeta ho bedisa re tshela anyanisi, re tshele letswai ha mmoho re tshele lebese. Ho tloha moo hee re ka tshola.

Sepinatjhe sena se hlaha, o ka se etsa salad kapa wa se pheha jwalo ka moroho o tla jewang ka tlung, ebile o na le vitamin A e matlafatsang, bophelo ba hao hore o dule o phetse hantle ka nako tsohle.

Ka ha polasing e mabapi le nna ho hlabuwa dikgomo, empa matlalo a teng a lahluwa, ke nahana hore ha ba tshwanela ho wa lahla hobane matlalo a dikgomo. Re ka kgona ho etsa ntho tse ngata ho tswa ho ona. A mang o ka etsa di mmate hore o dule mono motsheare ha o ntso o dutse kapa a mang o ka etsa di jase ntho tse aparwang.

Leano la ka la ho patala basebeletsi ke hore basebeletsi ke ba patale mafelo a kgwedi, ke batla ba sebetse dihora tse robedi jwalo ka mang le mang. Seka ha e ngotswe dibukeng tsa molao, le palo ya batho e be batho ba bonyane thirty.

Ka ha ke na le tsebo ka tsa ditjhelete ke ne ke ratile hore re lemele difariki cabbage, hobane ka mokgwa oo ke bona re tlo boloka tjhelete. Re tla tshwanela ke hore re reke dijo ha nngwe kgweding mme re nne re leme cabbage hore re boloke tjhelete re tsamaye ka budget.

Ke ile ka qeka monga polasi hore a kgutlisetse bahiri ba sekete mosebetsing ka ho mo bontsha mabaka hore batho kantle ba hloka mesebetsi, ba hloka dijo, ba hloka le dintho tse ba iphedisang ka tsona. Ka ha bo rapolasi ba kenelwa haholo ka baka la tlhokeho ya mosebetsi. O ile a utlwisisa hore batho ba kgutlisetswe mosebetsing ba sebetse, ba kgone ho iphedisa hantle.

Ho bonolo haholo hore batjha ba fumane menyetla ya ho ithuta ka tsa bolemi hobane hana jwale ba se ba etsa, tsa bolemi ho tloha sekolong ho fihlela. Ba be ba ya di college-ing ba lo qetella thuto tsa bona mme ba be le tsebo ka tsena tsa temo, le ha se ba qetile di college-ing kapa tsona di university-ng.

Dikokonyana tse ka hlaselang mahapu. Ke dikokonyana tse kgolo tse ntsho mme re lokela ho sebedisa chemical e bitswang pesticide, hore mahapu a rona a dule a sireletsehile, ho dikokonyana tseo a di hlorisang.

Motswalle wa ka ke o tsebisa ka mananeo a temo moo batho ba ka fumanang boitsebiso bo eketsehileng teng, mme ho bohlokwa hore batho ba tsebe ka temo hobane temo ke yona e re iphedisang ka yona. Ntho enngwe le enngwe ke temo ho tloha mobung ho ya peo, ho ya tholwaneng le hore o be o je? Ke ka temo.

Ka ha breeding e dula e etsuwa hore re kgone ho thola, diphoofolo tse ntle, tse nang le di characteristics tse itseng, kantle ho thobalano ya diphoofolo. Re ka sebedisa mofuta wa artificial insemination hore ho potlakwe re kgone ho thola diphoofolo ka nako.

Ntho e amang theko ya dijo polasing e etsang di phahame ke di chemical tse sebedisitsweng ho matlafatsa peo hore e kgone ho ntsha dijalo tse hantle, tse loketseng ho ka jewa ke batho. Hape se etsang theolelo ya dijo ke hore ha o lengwe dintho tse ngata ka nako e le nngwe.